Mmino le di-video mo nakong e ya thekenoloji e di a atolositswe thata gonne mongwe le mongwe o kgona go fitlhelela mmino o ne a o rata gongwe mmino o ratang mo nakong e ka yone thekenoloji. Mme mmino o ntsha bodutu gongwe le boitapoloso mo tshedimosetsong go sekaseka le se o ne o se batla gongwe go o go batlisisa di mmino wa kgale le mmino wa yanong o kgona go sekaseka ka yone thekenoloji e re nang le yone mo letsatsing la gompieno. Mme batho ba le bantsi, batho ba kgale gongwe ba bagodi le batho ba gone gompieno ba kgona go utlwelela mmino o tshwanang, mmino o e leng gore o kgona go itumedisetsa batho botlhe fela.

Tse e seng tsa boammaaruri tse e leng gore di kry-iwa, gongwe di tlhola di le mo thekenolojing di ama thata metswedi ya dikgang ya Aforika Borwa gonne bagodi ba bantsi ba ke se eleng gore ba berekisa go utlwa melaetsa gongwe go utlwa dikgang ka yona. Mme ga ba simolola ba utlwa dikgang tse e seng tsa boammaaruri ga ba itse gore ba dumele dikgang tse di feng, ga ba itse gore a dikgang tsa nnete ke tse di feng.

Data ya gompieno ga e nne lobaka le le telele mme tlhwatlhwa ya teng e kwa godimo mo e leng gore ga e nne lobaka e nna beke e le nngwe go ya di le pedi. Mme ka seno se motho o tshwanetse go itse gore ga a simolola go reka data o batla data ya mofuta ofe gore e kgona go mo nna sebakanyana mo mogaleng wa gagwe wa letheka.

Ba le bantsi ga ba na tshedimosetso e e rileng, ga ba itse go bona dilo tse dingwe mme ba di bona morago ga sebaka ka gonne ga ba ne dilo tse, di tlamelwa tse di tlhokagalang go bona tshedimosetso gongwe go bona dilo tse di farologaneng tse babogedi ba tshwanetseng go di bona. Mme eo e e tletse gongwe e e lebane batho ba ba nnang ko metsesetoropong, ke bone ba kgonang go bona tshedimosetso tse di rileng tse e leng gore ditlhaga pele gongwe di tla di le kwa godimo mme ba bangwe ba metse e menyennyane ba bona morago.

Batho ba ba tlhagang kwa moseja ba tshwanetse go batlisisa ka setso sa rona ka go batla batho ba ba itseng gongwe go batla batho ba e leng gore ba bua puo eo or-e ke batho ba ba setso se se rileng. E nne bone batho ba teng ba ba kgonang go ba ruta mme ba batlisise gape le mo yone thekenoloji gongwe ba shebe le ditshedimosetso tsa rona tsa ka kwano tsa setso tse e leng gore di tla kgona go ba thusa go ba rotloetsa gore ba kgona go etsa selo se se siameng ka setso tsa batho, ka moo e tla ba ruta ka tsotlhe.

Re ka tlhotlhomisa gore ditiriso tsa thekenoloji di diriswe ko baithuting gonne di tlile go ba thusa thata mo di mo dithutong tsa bone go kgona go tlhaloganya barutabana ka dithutwana tsa bone tse ba tlhokang gore ba di itse kwa sekolong. Mme seno se tlile go etsa dilo bonolo mo go bona go bona ga mongwe o mongwe a ba eletsa sekai ka yone se ithuti sa teng gongwe ba ba bona le tsone dilo tsa video mo tshedimosetsong ba kgona go tlhaloganya se morutabana a tlhokang gore ba se tlhaloganye. Ke ka moo ke nagana gore thekenoloji e tlile go thusa thata baithuti kwa dikolong.

Batho ba le bantsi ba sotlakakiwa mo mafaratlhatlheng gongwe yone inthanete mme ga nka utlwa motho or-e gongwe ka bona motho a sotlakakiwa mo o ne mafaratlhatlha, selo se nka mo thusang ka sone ke go mmolelela gore a tswe mo mafaratlhatlheng ao gonne a tlo mo utlwisa botlhoko ga a bala melaetsa e e leng gore batho ba o ba mo romelela yone. Mme a kgaogane le mafaratlhatlha a e fa sebakanyana a kgona go fola maikutlo pele a ka boela ka yone gongwe e ka mo senya maikutlo ya mo utlwisa botlhoko mo go maswe.